Bagodi mo tikologong ya me, ba itemogela bothata ba gore ba tsamaye ba ye kwa ditleliniking go ya go bona bongaka. Ke ne ke akanya gore, ekare, go ka nna le tirafalo ya gore bongaka ba kgone go latelela bagodi kwa malapeng a bona gonne bagodi ga ba kgone go tsamaya ka ba sa tlhole ba nale bokgoni. Kgotsa, le bona bo mme baoki le bo rra baoki, ba latelele bagodi kwa malapeng a bona gore ba kgone go bona thuso.

Ke bona go le botlhokwa gore bagodi ba isiwe kwa lelapeng la tlhokomelo. Mme, fa e le malatsi a boikhutso, ba lelapa ba ye go ba tlhola ba ba tseye ba ba tlise mo malapeng ba nne le bone. Gonne ka dinako tse dintsi, o fitlhela e le gore ba ba nnang mo lelapeng, ba ya ditirong tse di farologaneng. Mme ka jalo, ga ba kgone gore ba ka kgona go tlhokomela bagodi ba bona. Kakanyo ya gore ba ye kwa malapeng ao ba tla ba tlhokomelang kwa dintlong tsa tlhokomelo, ke yona e e molemo. Mme go ntse jalo, fa go na le yo o salang mo lapeng, go gontle gore mogodi a sale mo lapeng a tlhokomelwe a ntse a le mo lapeng.

Dingwe tsa tsona ke tse e leng gore batsofe ba tlhoka, mme ebile ba tla amogela tshegetso go tswa mo go ba lelapa. Se se diragalang ke gore ga se batsofe botlhe bao ba nang le ba lelapa le ba masika bao ba ba emeng nokeng. Se sengwe ke gore ba tla amogela ditlhokwa tsotlhe go etsa le tsa bolwetsi. Mme ga se batsofe ba botlhe bao e leng gore ba kgona go fitlha kwa dikokelong.

Go tsofala ga se selo seo se tlhoafatsang. Batsofe ba tlwaelegile go tlhokomelwa le go tlotliwa mo malapeng le mo setšhabeng. Seo ke sona seo e leng gore re tshwanetse gore re phele ka sona.

Ke akanya gore setšhaba, le lelapa, botlhe ba na le karolo eo ba tshwanetseng go e tsaya mo go tlhokomeleng le go tlameleng batsofe. Gonne ke batho ba bagolo ba e leng gore re tshwanetse re ba tlhompe ka dinako tso tsotlhe le mo maphelong a rona. Ebile re tshwanetse go ba tlamela. Setso se ya re, re tshwanetse go tlhokomela batsofe ba rona. Mme go farologanya ka gore gona jaanong ba malapa ba itlhopela gore ba tseye batsofe ba bona ba ba tsamaise ba ba ise kwa dintlong tseo go tlhokomelwang batsofe kwa go tsona. Setso sona, ga se dumellane.

Ditirelo, tsa kwa dikerekeng tse di farologaneng go na le bašwa bao ba bantsi ba e leng gore ba ya kwa malapeng a bagodi ba be ba kolomaka. Ba dira gore sengwe le sengwe se nne phepa. Ke akanya gore seo se thusa e le tota.

Go na le mafelo a le mantsi ao a farologaneng ao ke a itseng kwa go nnang bagodi teng. Fa o itemogela gore mogodi wa gago ga o kgone go motlhokomela, wa mo tsaya o mo isa kwa mafelong ao. Mme o be o duela madi a a rileng. Gontse fela jalo, go nale mafelo a e leng gore ke a bagodi mme fela ga o duele. Ba nna le bagodi, ba ba tlhokomela, ba ba tlhapisa, ba ba badisa dibuka, ba ba tlotlela dinaane go nna monate.

Ke akanya gore madi ao a nelwang bagodi, ke madi a mannye gore ba ka kgona go iphedisa ka ona. Ke akanya gore puso e ka oketsa madi a atlamelang batsofe. Mme ebile puso, e ka dira mafelo a a farologaneng a kgonang go amogela batsofe ka ntle le gore ba duele. Mme ebile batsofe, ba nne le go kgona go ya kwa dikokelong tsa maemo a kwa godimo gore ba kgone go newa thuso e maleba.

E ba ama thata gonne ke ona madi a e leng gore ba a lebeletse a le esi ao ba iphidisang ka ona. Gona jaanong, mo pusong ya rona, dijo di a tura. Inflation-e ile kwa godimo mme jaanong seo se ama batsofe. Ga ba kgone gore ba ka kgona go itshedisa ka ona madi ao ka e le a mannye.

Ke nagana gore, seo re ka kgona go se fitlhelela ka go dira dikopo go baagi bo botlhe, setšhaba se sotlhe le lefatshe ka bophara. Mme re ba lemose dikgwetlho tseo re nang le tsone mabapi le batsofe. Ka seo, go tla nna le dipampiri tseo ba di tlatsang gore re kgone go tsaya dikgato mme ebile re nale bopaki ka jalo re ka kgona go amogela thuso.

E ba ama thata, mme ebile, e a ba thusa le fa e tlhaela. Gonne, madi a batsofe a kgona gore a ka thusa gore gonne le dijo tseo di rekiwang gonne batsofe ba ja mme ebile ba tlhoka gore o ba rekele le tsona dimonamone gore ba nne ba ntse ba ikentsha bodutu. Fela ke madi a mannye ka ba tlhoka tlhokomelo e e tseneletseng. Ba lwala kgafetsa-kgafetsa. Ka jalo, batho botlhe bao ba nnang le bona mo lelapeng ba a amega.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a na le dingwaga di le some a marataro. Ke akanya gore ke ka ntlha ya gore go bona go le maleba gore motho a simololle go amogela phenšene ka dingwaga tseo. Gonne fa a sa tlhole a kgona go dira. Go le gantsi fa o simolola go gola o palelwa ke go dira dilo tse di rileng. O simolola go nna le malwetse a a fapa-fapaneng. Ka jalo o tlhoka thuso ya dilo tse dintsi. Mme madi ao a kgona go go kgontshisa gore o nne le .

Ke lemogile gore dipetlele di na le dijanaga tsa balwetsi. Ka jalo, ke nagana gore fa dijanaga tseo e ka nna tsona tse di fitlhelelang bagodi kwa malapeng a bona mme di a ba isa dipetlele., e ka nna kakanyo e ntle. Go na le gore dijanaga tseo di tsamaise fela balwetsi go ya ko dipetleleng tse dingwe go kry-a thuso mabapi le malwetse a bone. A gonne le dijanaga tse dingwe e ka nna ditekisi tseo e leng gore di ya go lata bagodi le batsofe gore batle ba kgone go fitlhelelwa ke tsotlhe tseo di ba phidisang ba bone pholo.

Puso e na le dijanaga di le dintsi. Ke nagana gore fa dijanaga tseo di leng teng kwa dipetlele di ka ya go tsaya batsofe mme di a ba fitlhisa kwa dipetlele di a be di a ba busetsa gae, e ka nna yona tsela e e maleba ya gore ba kgone go ka thusiwa gore ba bone pholo. Gonne go na le dijanaga di le dintsi. E ka nna dikoloi, ditekisi kwa dipetlele tse di fapa-fapaneng. Ka jalo, ke nagana gore ke kakanyo e ka thusang batsofe botlhe go nna le mokgatlho o o tlhamiwang gore o tseye maina a batsofe ba botlhe bao ba tlhokang thuso mme ba kgone go bona thuso eo ba e lopang.